Mo setsong sa seZulu fa mosadi a tlhokafaletswe ke monna wa gagwe go na le nako ya go ikilela e e kgethegileng e latelwang. Nako eo e ka tsaya dikgwedi di le tharo go ya go ngwaga go ikaegile ka setso sa lelapa le ditlwaelo tsa borai. Go ikilela go botlhokwa ka gonne go bontsha tlotlo le go fa mowa wa monna sebaka sa go iketla mo lefatsheng la badimo.

Ba apara isidwaba se e leng seaparo sa letlalo se se apariwang ke basadi ba ba nyetseng, se bontsha boitumelo le tlotlo mo lenyalong. Ba bowe gape ba apare ibheshu se e leng seaparo sa letlalo se se apariwang ke banna, se bontsha bogale le seriti sa monna yo a nyetseng. Diaparo tse di bontsha boitumelo jwa lenyalo gape di bontsha le go boloka ngwaoboswa.

Ke kgona go apaya sešwa. Sešwa ke nama e e phepafatsweng e e tlhotlhilweng go fitlha e le bonolo. Tsela ya go e apaya ke e, tsenya nama ya kgomo mo pitseng e e nang le metsi, oketsa letswai fela ga go tlhokege di tlhotlhetsi tse dingwe e letle e bedise ka diura di le tharo go fitlha e le bonolo. Tlhotlhela nama ka thipa kgotsa foroko go e tlhaba e jaaka bogobe kgotsa dikgobe.

Diaparo tsa setso le di-fashion-e tse di segompieno di ka tshela mmogo ka tsela e e kgatlhang ka gonne di-fashion e di felela ka go fetoga mme di akaretsa metlhale ya setso. Diaparo tsa setso di na le bokgoni jwa go fetoga le go kgatlha mo di-fashion-eng tse di segompieno fa dirwa di ka tsela e kgatlhang le e tlotlang ngwao tsona.

Ka setso go botlhokwa ka gonne go thusa mo go tlhagiseng ngwaoboswa, go kopanya ditšhaba le go netefatsa gore ditso di tswelela pele. Ke itse ditso di le tlhano mo mo Aforika Borwa e leng Cradle of Humankind, Robbin Island, Mapungubwe Cultural Landscape, Rock Art of the Drakensberg le .

Go batla legae mo toropong go tlhoka patlisiso e e tseneleng, go sekaseka ditlhopho tsa madi le go tlhaloganya maemo a a marobalo. O ka dira yalo ka go batla tshedimosetso mo marobalong a a feleletseng, dirisa diwebosaete tsa marobalo, mafelo a rekisang matlo le dipapatso tsa marobalo go bona dikgetho tse di siameng.

Fa ke ne ke rulaganya lenyalo la me setso ke ne ke tla tlhopha ka Culture Spears go tla go tshameka ka gonne e boloka ngwaoboswa le setso. Culture Spears e itsege ka go tshameka mmino wa setso o tlotlang ngwao ya baTswana, mmino wa bona o na le meropa e e maatla le melodi e e gotsang pelo e e ka tsamaelanang sentle le meletlo ya lenyalo.

Wa jwa setso bo na le seabe se se kgolo mo meletlong ya Setswana. Bo dirisiwa mo ditiragalong tse di farologaneng tsa ngwao le botshelo jwa setšhaba. Bojalwa jwa setso bo dirisiwa mo meletlong e e kopanyang batho jaaka manyalo, meletlo ya go amogela baeng le ditiragalo tsa setso. Bojalwa jwa setso bo bontsha ngwao ya Setswana le ditlwaelo tsa bo rraabo. Mo meletlong ya setso bojalwa bo bo bontsha boitumelo le kgololosego ya go keteka botshelo.

Puo ke karolo e e botlhokwa ya setso e e thusang mo go bolokeng ngwaoboswa, go tlhalosa boleng le go golaganya ditšhaba. Mo merafeng e e farologaneng ya Setswana puo e ka fapana go ya ka mafelo a batho ba dula mo go one mme se se bontsha bogolo jwa ngwao le ditso tsa bone. Puo e dirisiwa go fetisa ditumelo, mekgwa ya botshelo le ditiragalo tsa setso go dikokomana tse di tlang. Fa puo e tswelela go dirisiwa ditso le setšhaba di tswelela pele.